Ngokubona kwami isixazululo zalokhu ukuthi umama kufanele atshale izitshalo eziningi ezahlukene uma kuyihlobo, ukuze ezoba nesivuno esiningi ebusika badle nabantwana bakhe ubusika nehlobo bangakusweli ukudla.

Isici sokuqala engisicabangayo izindleko zokuqala eziphezulu. Ngingasebenzisa i-deep water culture ne-weed system ngoba ngokuvamile zithathwa nje ngezinhlelo ze-hydroponic ezingcono kakhulu nezilula ukuzisebenzisa ngenxa yobulula bazo, kanye nezidingo zokukhanda eziphansi. I-deep water culture ibandakanya ukumisa izimpande zezitshalo esixazululweni sezakhi ezinomoya ongenisa umoya. Kuyilapho i-weed system esebenzisa isenzo se-capillary ukuletha imisoco ngaphandle kwesidingo samaphampu noma ugesi.

Ezikamsebenzi kufanele idizayine i-PPE ehlangabezana nezidingo zezisebenzi ezihlukahlukene. Ivika msebenzi kufanele igxile ekudaleni imikhiqizo ehlanganisayo elungisekayo futhi evumelana nezinhlobo ezehlukahlukene zemizimba nendawo yokusebenza. Lokhu kuhlanganisa ukuhlola izidingo eziphelele, ukubonisana nezinhlobonhlobo zabasebenzi, nokusebenzisa imiklamo esebenziseka kalula ebeka phambili ukunethezeka nokusebenza.

Ubungozi ukuthi kufanele athenge indawo entsha ukuze anwebe ipulazi lakhe. Lokho okuzomkhiphisa imali eningi ukuthenga indawo. Kanti inzuzo ukuthi ngemuva kweminyaka lapho izihlahla zakwatapheya zakhe sezilungile uzothola iphrofithi eningi njengoba ukwatapheya abantu bewudinga kakhulu.

Abantu abakwazisi nhlobo ukuthi ungakanani umzamo owenziwayo ekukhiqizeni ukudla. Lokho kwenziwa ukuthi abantu abaningi abakalitholi ithuba lokufunda ngezigaba ezahlukene zokuhlaziywa kokudla noma izinselelo abalimi ababhekana nazo. Nokuthi ukulima kwesimanje ngezinga elikhulu kanye nokucubungula ukudla kuvame ukufihla umsebenzi womuntu kanye nezingqubo zemvelo ezihlelekile.

Ukuhlukana kwemigqa okuhlukene kuba nomthelela omkhulu ekuswameni nasekushiseni kwenhlabathi ngokuthinta ukungena kokukhanya, ukuhwamuka kanye nesembozo sekhenophi. Ukuhlukaniswa kwemigqa okunciphile ngokuvamile kuholela ekwandeni kokumboza kombhede okunganciphisa ukuhwamuka komhlabathi kanye namazinga okushisa aphansi enhlabathini ngenxa yokuncipha kokukhanya kwelanga okufinyelela phezulu. Ngakolunye uhlangothi, ukuhlukaniswa kwemigqa okubanzi kungakhuphula ukukhanya kwelanga futhi kukhulise amazinga okushisa inhlabathi kanye namazinga okuhwamuka.

Kufanele ziqhubeke ngoba ukulima kunendima ebalulekile ekukhiqizeni ukudla okondla abantu emhlabeni. Ukulima kungaba isisekelo semiphakathi yasemakhaya okuhlinzeka ngemisebenzi kanye nomsebenzi wezomnotho. Ukulima kungenziwa ngendlela eqhubekayo kube nomthelela ekongiweni kwemvelo kanye nokunciphisa ukuguquguquka kwesimo sezulu. Futhi ukulima kwesimanje kuya ngokuya kuhlanganisa ubuchwepheshe kuhlinzeka ngamathuba ajabulisayo okusungula izinto ezintsha nokusebenza kahle.

Ukupakishwa okusekelwe ephepheni kungaklanywa ukuhlangabezana nezidingo zabathengi ezishintshayo nokugxila ekusebenzeni okuthuthukisiwe. Ukusimama okuthuthukisiwe nobuhle obukhangayo. Lokhu kungafezwa ngokusungula izinto ezintsha, ukwakheka kwesakhiwo okukhaliphile nokuhlanganiswa kobuchwepheshe obukhaliphile.

Uhlobo lwezitshalo nezinhlobonhlobo kunomthelela omkhulu ekuvuneni ngezandla ngokuthonya amathuluzi, amasu, nesikhathi esidingekayo. Isibonelo, izithelo ezithambile njengamajikijolo zingase zidinge ukucoshwa ngokucophelela ukuze kugwenywe ukulimala. Kuyilapho imifino eqinile njengeklabishi ingavunwa ngokushesha ngokusikwa phansi. Usayizi ngumumo nezinkomba zokuvuthwa nazo zisho indlela engcono kakhulu.

Izindlela zokuvuna ngesandla, ukukhetha okuqondile lokhu kuhilela ukumane ubamba futhi ukhiphe isitshalo esitshalweni esilungele izithelo ezifana namajikijolo noma utamatisi noma imifino efana nopelepele. Ukusebenzisa amathuluzi, amathuluzi esandla afana nemimese, isikele noma yimimese yokuvuna ekhethekile. Ukuhlanganisa ukuvuna kwezandla nemishini initial mechanical lift imishini engasetshenziselwa ukuphakamisa izitshalo ezinjengamazambane noma u-anyanisi phansi kuyilapho abantu beyicosha ukuze bayihlukanise futhi bayipakishe.

Isinyathelo sokuqala lungiselela okokusebenza, shesisa ikhena, lungiselela izimbiza nezivalo ukuze ziphephe, lungisa ukudla okuzogcina, pakisha ukudla ngokweziqondiso, vala izimbiza ngendlela efanele, sebenzisa indlela efanele yokufaka amathini. Inqubo yokugeza amanzi abilayo, inqubo yephreja khena. Okubalulekile hlola izimbiza ezivaliwe, sebenzisa izindlela zokupheka ezifakazelwe.